Go beeletsa madi go simolola ka madi mangwe le mangwe. O ka ipela madi mangwe le mangwe a o bonang gore a ka go tswela ntlha le thuso, mme ebile o ka ipela selekano se se itseng se se ratwang ke wena. Batho ba ga ba dumele gore go beela madi gona le dipoelo tse di itumedisang gonne, go na le batho ba ba batlang go kry-a madi a mantsi antse a itse gore, ene selekano sa gagwe sereng. Janong batho ba bona go se kgang e e itumedisang e le ruri gonne batho batho ba batla gore ga ba ipeetse madi, ga baya goa tlhola ebe madi ao ale mantsi go feta ba ipeetse o ne.

Ke mofuta wa polokelo wa madi o eleng gore motho wateng ga o baa madi teng, ga gona tax-e e leng gore ya duelwa mo mading a gago a o a bayang.

Tlhatlhwa ya madi e ya kwa godimo fa ikonomi ele kwa godimo, ka dinako dingwe ikonomi ga ewa tlhatlhwa ya madi e ya kwa tlase.

Lebelelang fa o tlhopha bank-a e o batlang go e dirisa pele o ka bula account-o, ke gore a madi a gago a tla bolokosega yang mo account-ong e o. Account-o e o e amana jang le madi a gago ebile tlhokomelo ya madi a gago e ntsi kana e nyenyane. Ga wa tshwanela go naya batho ba bangwe nomoro ya gago ya sephiri gonne ba ka go jela madi, mme ebile ba ka go senyetsa mo account-ong ya gago.

Fa o ka lathlegelwa ke karata ya bank-a o tlamehile goya teng ko bankeng ko o e butseng karata teng, go fitlhisa o ba supisa gore karata ya gago e latlhegile. O tlamehile go netefatsa karata ya bank-a e bolokegile ka dinako tsotlhe gone ke karata e e botlhokwa e enang le madi a gago.

Ditsela dile dintsi di ka dirisiwa mo boemong jwa go dirisa mokgwa wa go adima madi mo bank-eng. Go ka diriwa gore mongwe le mongwe a go tlholwa gore ene o kgona selekano se sefeng sa madi. Go se ope o ka nelwang bolekano jo bontsi jwa madi ba ba itsing gore gaakaka akgona go a duela. Selekano sa madi a mongwe le mongwe o a dirisang ba dire bokgoni jwa gore mongwe le mongwe o tla kgona go dirisa madi a selekano se ba itsing gore o tla kgona go a duela.

Pele a bula account-o o tshwantse go akanya pele gore a account-o a e bulang e tla mo dumelela gore a bule, mme ebile e na le bokgoni bobaki ditshupo tsa gore madi a gago a bolokesegile. A tshwantse a e temoge dilo tse dintseng jalo gore atle a itse gore account-o e ga a e bula, e tlabe e le tšhono ya gage ya go ipolokela madi kana go itse gore a a ka se senyegelwe ke madi mangwe le mangwe a tla tsenang mo account-ong ya gagwe.

Dikgang di dintsi tse nkileng ka di utlwa ka Forex. Forex gone ga tswa dikgang tsa gore bangwe bare o ba neele madi mme o tla kry-a madi a fetang a o kileng o a ba neela ka nako e itseng. Ka jalo segolobogolo nakong tsa di scammers batho bale bantsi bare scammer ka forex jaanong ke bone gore go botoka gore ke ikgakolose mo go yona ebile ketswe mo go yona. Ke ka gakolosa ba bangwe gore baseka ba e dirisa, ga ele gore ga ba batle go iphitlhela ba le mo tsietsing ya madi ba rometse madi mme ba sa bone bosupo bope, ebile ba sa bone madi a golang kana a a agegang.

O tshwanetse go lemoga gore a o duetse account-o, account-o eo ga ena dikoloto kana account-o eo ga ena madi arileng a e leng gore o a bolokile.

Ke ditsela tse dintsi tse nka neelang bašwa tsona gore ba fitlhele bana le tshedimosetso ka tsa go beeletsa madi. Ke ditsela tse dintsi thata ba tshwanetse ba lebella mafapha a ba ka dirisanang le ona go boloka madi a bona, ba itse le gore ba bona ditšhono tse dintle kana tse dintseng jang go tsona.

Dintsi thata tse dibotlhokwa tse eleng gore motho a ka di akanya, pele fa a ka tswala kana a bula bank-a ya dipoloko . Bank-a e tlamehile eitsi gore wena o le modiri ka bona a ona e madi a mantsi thata pele ba ka go adima madi a selekano se se itseng. Ebile banka e tshwanetse e nne entse e go lemogisa melaetsa go go itsisi gore boteng kana boleele jwa madi a o a adimileng, kana boleele jwa madi a o ka kgonang go a adima a ma kanang-kanang. Banka e nne e go romela melaetsa ka tsiboso ka ga dilo tsotlhe tse di diragalang mo bank-eng ya gago.